Yebo, kuyenzeka ukwenza imali ngokufaka ingqalasizinda yomakhalekhukhwini ezindaweni ezikude ukukhula kwesidingo, ukwesekwa kukahulumeni, ubuchwepheshe obusha, ubambiswano lwasendaweni. Lokhu kungasiza ukuvala ukuhlukana kwedijithali.

Inkundla yokuqongelela imali yomuntu siqu onjengo-Euna ingafaka ukusethwa komkhankaso okulula, izifanekiso ezenza okwesifiso, ukwabelana ngezinkundla zokuxhumana, ukulandelela umnikelo, ukuvikela izinkokhelo, imiyalezo eqondene nawe. Lezi zici zizokwenza kube lula inqubo yokuqongelela imali.

Imali ephathwayo isibe noguquko ezindaweni zasemakhaya, inhlinzeka, ukufakwa kwezimali okulula, amathuba ezomnotho ivale igebe lapho ukubhanga okujwayelekile kunqunywelwe khona.

Amabhange ngezinye izikhathi awanikezi ulwazi olucacile mayelana nezinkokhelo zonyaka kanye nemibandela ye-overdraft kkuholela kulokhu, izimali ezifihliwe, ukuphrinta okuhle, ukungabi bikho obala. Lokhu kungabangela izindleko ezingalindelekile.

Lokhu okuqanjwa kabusha kungenza ukuthuthukisa, kunganikeza izixazululo zezimali ezifanelana nawe, izinkokhelo ezizenzakalelayo futhi unciphise ukusebenzisa ngokweqile. Kungabheka inkinkimbi ukulahleka kokulawula okungaba khona, ukuchema ekuthathweni kwezinqumo kwe-AI nokuthembela kudatha enembile. Kungenza ukuphathwa kwezimali kube lula, kodwa futhi kuphakamise ukukhathazeka mayelana nobumfihlo bedatha kanye nokuba sobala kwe-AI.

Ukuze ngifundise imali yeselula ngingagxila kulokhu, ukubhalisa imisebenzi ebalulekile, ukuthumela, ukwamukela, ukuhlola ibhalansi, ukuphepha, ukuvikelwa kwe-pin, izivivinyo ezingokoqobo. Ngisebenzise ulimi olulula, izinsiza kubona nokuphindaphinda ukuze umuntu aqiniseke ukuqonda.

Yebo, amabhange kufanele adalule imithelela yezinqubomgomo ze-overdraft ukuze asize amakhasimende aqonde izingozi zezikweletu, imali nezindleko. Lokhu kukhuthaza ukuba sobala kanye nokuthathwa kwezinqumo unolwazi.

I-overdraft yomuntu sicu ingahlinzeka izinzizo zakhona, isikhwama sezimali sesikhashana, ukuguquguquka, imibi yakhona incuphe yesikweletu, inzalo ephezulu, ukusebenzisa imali ngokweqile okungenzeka, ukucabangela kokuchophelela isimo sabo sezimali kuyisihluthulelo.

Ama-medical aid broker angasiza abantu ukuthi bathole izinhlelelo ezifanele, izinzuzo zakhona, isiqondiso, socwepheshe, izincomo eziqondene nawe. Izinselele zakhona ukuchema okungenzeka, izinketho ezinomkhawulo, ukunqubuzana kwezintshisekelo, umdayiseli ohloniphekile anganikeza usizo olubalulekile ekuzuleni izinketho zosizo lwezokwelapha.